Intshatsheli endicinga ingumzekelo omhle kumantombazana nguCaster Semenye. Ndisitsho nje ungoyena ntombazana apha eMzantsi Afrika iphumeleleyo kwezemidlalo, ekubalekeni imidyarho emifutshane. Kwaye ungumzekelo omhle ngokuba zange khe wabandakanywa kwiziganeko ezimbi, ezingcolisa igama lakhe kumaphepha onxibelelwano nasebomini nje.

Umdlalo we-elektroniki endiwuthandayo ngumdlalo webhola ekhatywayo. Ndiwuthanda ngale nto yokuba siyakwazi uwudlala singamaqela. Siyakwazi nowudlala omnye ekude komnye, umzekelo ndiwudlale ndikule dolophu omnye ekwenye idolophu.

Oyena mdlali wentenetya oyindoda ophume izandla nguSteve Nash. Ngoyena mdlali ophumeleleyo, ugqwese kubo bonke apha eMzantsi Afrika. Kungoba waziwa umhlaba wonke kwaye uneendebe athe waziwina.

Kum oyena mdlali ogqwesileyo kwibhola ekhatywayo endiwuthandayo nguMfundo Vilakazi. Useneminyaka emincinci kodwa kwangangendlela adlala ngayo ugqwesile kwaye uthobekile umfana wakhona, unembeko. Isentle, liselihle kakhulu ikamva lakhe ngoba sedlalela kwa izwe ngoku, akasadlaleli itimu encinci.

Xa ethe wanjalo umntana ndicinga ukuba umdlalo onjalo uye wanechaphaza elibi kakhulu, imiphumela emibi emntaneni. Ngoba laa nto ayidlala efowunini uyibone iyinto entle kambe iyinto embi apha ebomini into yomsindo osempumlweni kwaye ingamgaxelisa ezingxakini.

Ndicinga unobangela woku ibikukungabi namqeqeshi ophume izandla kwaye namaqela ebengazikhululi abadlali babo ukuthi bayodlalela iBafana Bafana, kwaye nemali ibibhatalwa abadlali ibingabonelisi. Kambe kuthe kofumaneka umqeqeshi lakhona utshintsho kwezi ziphumo zeBafana Bafana.

Ezemidlalo zidlala indima enkulu ekuncedeni ulutsha lingabandanyeki ekuphulweni komthetho. Oku xa ii-player, ulutsha ludlala alibi nalo ixesha lokuhlala nje licinge ngolwaphulomthetho. Ezemidlalo kwaye njengokuba lisenza ulutsha luhleli nje lusemabaleni, lusinda nasekusebenziseni iziyobisi eziye zibangele lutsha luphule umthetho.

Ingazange indehlela kanjalo into kodwa ndandikhe ndabona omnye umhlobo wam owayedlala kakhulu ibhola ekhatywayo. Waye waguqulwa ukuba adlale ibhola yombhoxo engazange ke yena imlungele kwaye eyamenza ukuba angabi sakwazi nophinda aqhubeke adlale ibhola ekhatywayo ngenxa yokonzakala.

Iinzuzo eziza nale midlalo zinde, iyafundisa kwaye iye imncede umntana adlondlobale ngokwasengqondweni. Kube lula nasezifundweni zasesikolweni ngokuba ezinye zezinto ezisezifundweni zizinto ebezifunde le midlalo yeevidiyo. Kwaye ifundisa nangobomi nje obusingqongileyo eminye imidlalo yezi vidiyo.